Ke nahana hore re ka fetisa nako, ka ho ikwetlisa ka ho bapala bolo, le ho bapala dipapadi tse ding tse tshwanang le bo diketo hore re se iphumane re dutse feela.

Eya rea dumela hore o re thuse ka tjhelete, hore re kgone ho lokisa dintho tsa dipapadi le ho reka tse ding tse seng di fedile. Rea o dumella hore o re thuse jwalo ka motsamaisi wa kgwebo motseng wa heno.

Bohlokwa ba dipapadi tsa ho sesa ke, hore di o bulela menyetla e mengata ya hore o bonwe ke setjhaba sohle sa Afrika Borwa le mose mawatle. Dipapadi tsena tsa ho sesa di bohlokwa haholo maphelong a rona. Hobaneng le ha o ka etsahala e mong wa lona ebe o wele ka metsing, a sa tsebe ho sesa motho a tsebang ho sesa o tla kena ka moo ka metsing a mo thuse. Ke ka hoo ke reng dipapadi tsena tsa ho sesa tsena ho tlameha le di kenele.